Ke tla mo jwetsa hore a ye police station a lo etsa case, a ba a nke le di-screenshot-e a kgone ho ba bontsha hore ba mo hlekefetsa. A kgone ho thola thuso.

Data e ke e sebedisang ke ya kgwedi kaofela. Ke reka data ya two hundred and fifty hundred gigs. Ke hloka hobane ke etsa dintho tsa sekolo ka yona, hape ke kena internet-eng. Ke a sheba-sheba tsa mesebetsi.

Nna hangata pele ke reka data, ke a sheba hore ke ya matsatsi a makae? Hobane ha e le ya letsatsi le i-one, ke e rekile ka tjhelete e ngata. Ka tsatsi le latelang ha keno kgona ho e sebedisa.

Batjha ba tshwanela ho sebetsa diprojekeng tsena tsa ho kenya Wi-Fi. Hape di Wi-Fi tsena di tlo ba thusa ka hore ba tlo kgona ho sebedisa network-e ena ho sheba hona mosebetsi. Le ba kenang dikolo online ba tla kgona ho sebedisa Wi-Fi ena.

Dikantoro tsena tsa marangrang di na le limit-e ya ho sebedisa mehala. Ha re kgone ho e sebedisa re le bangata ka nako e i-one.

Ke sheba pele hore hotspot-e eo ke ya kae? Ha ebe ke ya library kapo sekolong, ke yona eo re ka kgonang ho e sebedisa e safe.

Mme o ka kgona ho download-a dipina mohaleng wa hao wa letheka, wa kgona ho di mamela teng. Kapo wa di-stream-a ko YouTube.

Ho kenyetsa ntatemoholo le nkgono wa ka Wi-Fi ho ba thusitse ka hore hona jwale se ba kgona ho shebella skeem saam online ha motlakase o le siko.

Nna molaetsa wa bohlokwa ke rata ho e romela ka email-e.

Ke nahana hore ke ntho e lokileng hobane ke kgona ho bona hore data ya ka ke tlo kgona ho e sebedisa ho fihlela neng?

Hangata ho sebedisa smartphone application wa thusa hape ho na le dikotsi ka hobane batho ba kgona ho hack-a account-o ya hao ba utswetse tjhelete. Hore o ska fetoha victim-e ya yona ntho e, o tlameha ho kenya di-PIN account-eng ya hao le limit-e ya letsatsi.

Ausi mohala o wa thekeng o bobebe ha o sebedisa Chat ka hobane o kgona ho e botsa dipotso hape eo fe le dikarabo. E kgona ho o thusa ka tsohle tseo o batlang ho di tseba.

Ke , ke kopa le di etse hore di sebetse.

Nna sebini seo ke se ratang ke Billy . O bina dipina tse hape ke rata le ka moo a etsang dipina tsa hae ka teng. Ke sebini sa ko America.

Mohirisi wa ka ha ana tokelo ya nehonors tsa hore ke sebedise Wi-Fi ya ka. Ha ebe a batla hore re sebedise ya hae, ha ra tshwanela ho e patala eo ya hae. Re tla e sebedisa mahala.

Tsebo ena e nketsa motho a phomotsehileng ha a sebedisa ya hae.

Ho sebedisa Artificial Intelligence e etsa batjha ba be botswa ho etsa research-e ka hobane se ba tshepetse ho sebedisa yona.

Maobane ha ke kgutla mosebetsing motlakase o ne o tsamaile. Ha o kgutla, o kgutlile ka matla wa senya router ya lona ya mosebetsing. Jwale ne ke le jwetsa hore router e le nfileng yona e senyehile.

Yoh! molekane wa ka. Motswalle wa ka o sepetlele, wa kula.

Hangata re kopana le batho ba buang maka le batho ba e leng hore ba etsa dintho tse sa lokang.

Pele o sebedisa Wi-Fi ya hao, o tlameha o set-e PIN hore batho ba se ke ba e sebedisa o sa tsebe.

Nna ke rata, nna ke rata ho shebella dikahare tsa maemo a phahameng ka hobane di hlahisa di-show tse monate kaofela. Ke kgona le ho di shebella le bosiu.

Nna data ya ka ke e sebedisa feela ha ho na le ntho e bohlokwa eo ke tlamehileng ho e etsa. Hape e nlekana ho fihlela nako e telele ka hobane ha ke kene TikTok ka yona.